Dilo tse di sekasekiwang ke di-bank-a fa di amogela kopo ya karata ya sekolo. Sa ntlha ke lekwalo le le tswang kwa go mokgoko, sa bobedi ke pasa ya moithuti.

Ke dikgwebo le ditlhwatlhwa mme motho o tshwanetse go sheba e a e tlhokang, go tsamaisana le ditlhokego tsa gagwe.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi, di amana ka tsela e latelang. Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, e bontsha gore a wa tshepegala na, gape a o duela ka nako e o tshwanetseng go duela ka yone. Mme se se ka diriwang go tokafatsa mathata ao, ke gore batho ba itlwaetse go dirisana le di financial advisors, gore ba kgone go ba thusa.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse batho ba tshwanetseng go di tila fa ba dira kopo ya karata ya sekoloto ke gore. Batho ba tsa karata nngwe le nngwe ba sa sheba ditlhoko tsa bona, mme ba sa sheba gore kgetsi ya bona e dumelana le e feng. Mme batho gore tlhomamisa ya yone e tsamaye sentle, ba ka leka ka bojotlhe gore ba leke go bala ba tlhaloganye, dilo tse di tlhokegang tsa karata eo.

Botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano, ya karata ya sekoloto pele ga o ka dira dikopo. Ke gore tlhaloso ya teng e ntse jana, go botlhokwa thata ka gonne motho o kgona go sa bal, go tlhaloganya melawana le maemo a teng. Mme ga o sa ba le go tlhaloganya o ka feleletsa o dirile diphoso.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka thusa batho ba dire ditshwetso tse di siameng fa ba batla karata ya sekoloto ka tsela e. Fa o na le kitso ya madi o kgona go thusa batho thata-thata, ba ba senang kitso ya madi. Mme ga o ba thusa o kgona go ba thusa gore ba seke ba dira diphoso, go ya kwa pele.

Dilo tse di tsewang tsia ke bank-a fa e dumela gore go dirisiwe mokgwa wa go bula sekoloto, ke tse di latelang. Sa ntlha ba check-a sekoloto sa motho gore leina la gagwe le ntse jang, le di bank-a tse dingwe le di-company tse dingwe. Mme gantsi go balwa jang morokotso wa go bula sekoloto, ba check-a selo se se bidiwang ka incompound interest.

Dilo tse di le molemo ka overdraft ke tshireletso ya madi. E thusa fa o na le ditlhoko tsa madi ka tshoganyetso jaaka go duela di le meputso kgotsa ditshenyegelo tse di sa solofelwang. Ya bobedi ke gore e ka thusa mo kgwebong, kgwebo e ka tswelela e dira le fa madi a sa tsena ka nako. Go buisana le bank-a fa o itshwere sentle bank-a e ka oketsa moedi wa overdraft. Dilo tse di borai ka overdraft ke ditshenyegelo tse di kwa godimo, di-bank-a di tsaya dipolelo tse di kwa godimo mo overdraft. Ka dinako tse dingwe go feta ketlo e e tlwaelegileng, kotsi ya go ikaega thata batho ba bangwe ba ikaega thata ka overdraft mme ba sa laole madi sentle. Ya bofelelo e ka ama seemo sa madi fa o sa duele ka nako, e ka senya credit score ya gago.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa bank-a ke tsena, ke interest ya overdraft, ke interest, di-arrangement fee, monthly usage fee, le failed transaction fee. Mme e ka ditila ka tsela e latelang, ela tlhoko motswedi wa akhanto ya gago, o tlhokomele akhaonto ya gago ka metlha. Mme se e dirise thata ka gonne go na le di-charges tse dingwe tse o ka di charge-iwang.

Dituelo tse di duelwang ke di-bank-a ka ntlha ya go dirisa madi a mants, i di ama batho ka tsela tse di farologaneng. So sa ntlha fa motho a beile madi a gage ko bank-eng, bank-a ya wa tsaya, ka gonne ke dituelo. Mme go fokotsa ditshenyegelo tse, batho ba ka leka ka bojotlhe gore ba leke go se ntshe madi a mantsi, le go dirisa madi a mantsi ko di-bank-eng.

Ditsela tse dingwe tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go dirisa mokgwa wa go adima madi, mo bank-eng. Ke go adima madi, go adima madi go bitsiwa ka loan, mme ga o tseya loan gore o seke wa duedisiwa madi a mantsi. O tshwanetse gore o leke kgwedi nngwe le nngwe, o duele go ya ka tumelano ya gago le bank-a.